Njengomlimi osanda kuthola ukwehluleka kwezitshalo ngenxa yempilo ebuthakathaka yomhlabathi, ngibone kungcono ukuthi ngisebenzise umanyola womhlabathi ukuze impilo yomhlabathi ithuthuke ibengcono ukwenzela ukuthi izitshalo zinothe. Umanyola womhlabathi uwona ozokwenzeka ukuthi impilo yomhlabathi ibe yinhle, futhi izitshalo ziphumelele. Ngizothela umanyola womhlabathi kanye ngeviki, ngiphinde ngiqinisekise ukuthi ngiyawunakekela umhlabathi ngokuwuthelela amanzi njalo ngosuku. Okunye okungasiza umhlabathi ukuthelela amanzi njalo ngosuku ukuze umhlabathi unothe.

Isinyathelo sokuqala sokuqinisekisa ukuthi izitshalo zikhula kahle zinempilo ukuqinisekisa inhlabathi enempilo ngokwengeza izinto eziningi eziphilayo. Umquba, umanyalo, isivuno sokutshala, kanye nenjini. Inhlabathi inempilo lapho izimo zemvelo, izimo zemvelo, zamakhemikhali kanye nezomzimba zilingana. Isibonelo ukuthi isimo somzimba senhlabathi enamanzi amaningi singaholela ekulahlekelweni kwe-nitrogen yesimo samakhemikhali.

Uma ngingazifica kuleso simo esichaziwe ngaphezulu, ngingazizwa ngidumele kakhulu futhi ngikhathele, ikakhulukazi ngoba ngingaphathile ukudla futhi nginganaso isiqiniseko sokuthi yiziphi izitshalo ezidliwako ehlane. Njengomuntu onenhliziyo encane ngingafikelwa yizinyembezi futhi ngiphelelwe amandla okuqhubeka nendlela.

Ngicabanga ukuthi umuntu osebenzisa amakhemikhali fanele kube umuntu oneziqu noma umuntu onolwazi olujulile ngokusetshenziswa kwamakhemikhali ukuze azokwazi ukuwasebenzisa ngobuhlakani.

Ukutshala ukudla endlini kunikeza ukuxhumana nemvelo kuvumela ukuthi abantu badle ukudla okunomsoco kanye nokudla okunempilo. Futhi kungaba umsebenzi ojabulisayo olungele umndeni kuphinde inikeze amathuba okufunda ngokutshala nokuba negalelo endleleni yokuphila nokukhathalela imvelo.

Ugogo wami uMaMndleko, wayethanda ukuthi ukulungisa inhlabathi yokutshala imifino kuhilela amasu amaningana okuthuthukisa ukwakheka kwawo, ukuvunda nokukhipha amanzi. Lokhu kuhlanganisa ukwengeza izinto eziphilayo, ukulungisa izinhlobo zenhlabathi nokuqinisekisa ukungena komoya ngendlela efanele kanye nokugcinwa kumswakama.

UZenani Msweli wagxila ekwengezeni izinto eziphilayo, ukunciphisa ukuphazamiseka kwenhlabathi nokwandisa ukumboza komhlabathi. Ngokukhethekile uZenani Msweli, wahlanganisa umquba nezitshalo zokumboza ukuze anothise umhlabathi ngemisoco futhi athuthukise ukwakheka kwawo.

Ukuthi ngabe ukwabiwa kabusha komhlaba kulungile uma kuthinta abantu abangabandakanyi ngokuqondile ekungalungile kobulungiswa kwangaphambilini, kuwumbuzo onzima wezimiso zokuziphatha nezimpikiswano ezinamandla mahlangothi amabili. Abanye baphikisa ngokuthi kuyadingeka ukuze kubhekwane namaphutha omlando kanye nokukhuthaza ukulingana komphakathi. Abanye bathi kwephula amalungelo umhlaba futhi kungase kuvimbe inqubekelo phambili yezomnotho.

Mina njengomlimi osendaweni yase-Klifontein ngizodinga inhlanganiselo yezinsiza ukuhlanganisa iseluleko sochwepheshe, ukuhlola kwenhlabathi, namathuluzi angokoqobo afana nezitshalo zokumboza kanye nezicibiyelo zemvelo. Lokhu kuhlanganisa ukufinyelela olwazini lwezinqubo zezempilo zomhlabathi, izinto zokuthuthukisa, ukwakheka kwenhlabathi, nokuvunda, kanye nosizo lwezezimali olungase lube khona ukusekela le mizamo.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuthinta abantu kanye nokusatshalaliswa kwezinambuzane ngokuyinhloko ngokushintsha izinga lokushisa amaphethini emvula kanye nokuguquguquka kwe-ecosystem jikelele, okuholela ekushintsheni kwezinambuzane nokusatshalaliswa kwezinambuzane okungase kube nomthelela empilweni yabantu, ukuphepha kokudla kanye nemvelo.

Ukuze ngilinganisele ngempumelelo, izikhathazo nemihlahlandlela ye-PPE yesibulala zinambuzane. Ngizoqala ngokuqonda izinto ezingikhathazayo ezithile, bese ngikwazise abaphathi bami noma iziphathimandla ezifanele. Ngiveze futhi nalokho okungikhathazayo mayelana nokusebenza kwe-PPE ukunethezeka noma izinkinga ezihlobene nokushisa ezingaba khona. Futhi ngicele ukucaciselwa ukuthi izowuthinta kanjani umsebenzi wami nokuphepha.

Abalimi base-Klufontein babhekene nezinselelo ezimbalwa zokulungiselela indawo yokutshala, ikakhulukazi mayelana nempilo yomhlabathi nokusima. Lokhu kuhlanganisa ukucekelwa phansi komhlabathi, ukuguguleka, kanye nezindaba zokulawulwa kwamanzi. Ukushintsha kwesimo sezulu nakho kwengeza ezinsiseleleni ngesimo sezulu esingalindeleki kanye nokwanda kwesomiso.

Kunezinketho ezimbalwa zokupakisha ezisekelwe ephepheni ezivumelana nesabelomali okuhlanganisa amakhadibhodi kathayela, amabhokisi ephepha nezimvilophi ezixiviziwe. Lezi zinketho zingenziwa ngendlela oyifisayo ukuze kubukeke nomuzwa oklanyelwe kakhudlwana, futhi izithuthukisi ezengeziwe ezivumelana nesabelomali njengezitikha, iphepha, le-tissue nezinto ezifakiwe zingaphakamisa isethulo sisonke.